Umubuzo engingamubuza wona wukuthi usekulungele yini ukuthomba ebe yindoda? Yiziphi izinto akazozenza ezinomehluko kwamanye amadoda uma asethombile? Isaluleko engamnika sona esokuthi ubudoda abukhulelwa.

Kwawumsebenzi wokufaka isipha kudla lapho esasibona khona omalume nobhuti bakhona behamba phambili ngoba yibona abafikayo nezimbuzi, yibo futhi ababehlinza izimbuzi befaka nomndeni iziphandla. Nabo omama badlala indima enkulu futhi, ngoba yibo ababesemabhodweni bepheka bedidiyela ukudla ngoba umcimbi awuphelele ukudla uma kungekho.

Amakhono okuthi ekwazi ukutshala nokuziphatha ukuthi intombazane uma isingena ekubeni umuntu wesifazane iziphatha kanjani. Izinto ekumele izenze ezifana nokupheka ukunakekela abanye abantu. Umphakathi wona usiza ngokuthi uyakwazi ukuthenga lezi zitshalo ezitshalwe amantombazane njengoba eqeqeshwa ukuthi ekwazi ukuzilimela.

Kuningi esesikubonile uma kusokwa noma kuqhutshwa usiko lokusoka. Okunye kumele kufakwe ama-security la ekusokelwa khona ukuze ezoqapha abantu esuke besokwa ngoba sekugcwele futhi nezigebengu esikhathini samanje esizenza abantu abasesimeni sokusoka abanye abantu kanti badlala ngabo bafuna ukubanqamula umphambili wabo. Lokhu kumele kuqedwe ngokuthi kube nabantu abakulungele esimeni sokuthi besoke abanye abantu.

Indawo osuke uhleli kuyona usuke ungekho wedwa, udinga umphakathi ukuthi nawe ukwazi ukukhula njengomuntu nibambisane ezintweni ezidingekalayo nezinye iziyisingqalasizinda emphakathini. Yingakho kuthiwa umuntu ungumuntu ngabantu ngoba ukuze ufikelele phezulu udinga ukuphakanyiswa abanye abantu.

Indlela ezigqoka ngazo izintombi zakwaZulu ziveza isidima nokuzithoba. Futhi kuphinde kuveze nokuthi bayiyiphi uhlanga kubonakala ezintweni umuntu akazigqokile ukuthi lentokazi eyakwaZulu. Okuphinde futhi kuveze ngemibala emihle ukuthi babantu abahle abanokuthula nokulunga kubona.